Izithuthi zasesibhedlele ezilungiselelwe abantu abalupheleyo zinokwenza umohluko omkhulu, zisombulula iingxaki zohamba, ziqinisekisa ukhuseleko kwaye zixhasa ukuzimela. Linyathelo elibonisa uthando nolululeko lomphathi kulabo basetyhini baneminyaka yobomi.

Abathuthi beenqanawe kunye neekhampani zokungenisa okanye ukuthumela ngaphandle bajongana neengxaki ezinintsi enkqubeni ye-custom clearance. Iingxaki ezifana nokulibaziseka, irhafu ephezulu, iziphazamiso zedijithali kunye nomthetho onzima. Ukulungisa ezi ngxaki kudinga ukuthethwathethwana phakathi korhulumente, amashishini kunye namazwe akwiindawo zothenga nakwiindawo zokuthengisa.

Umqhubi webhayisekile kufuneka anxibe izixhobo zokhuseleko, athobele imithetho yezendlela, abonakale ukuze abonakale lula kwezinye izithuthi, agcine umgama kwaye ahlale eqaphela. Ukwenza oku kunokunceda ukunciphisa iingozi, iingozi zeendlela, aze aqhube yena kuqala ngoxolo nangokukhuselekileyo.

Ukuqhuba ibhayisekile ngoxolo nokhuseleko kufuna izixhobo ezifanelekileyo, iinto ezifana nesigcino sentloko i-helmet, izibane ezikhanyayo, impahla ekhanyayo, protective clothes clothing, ibe zii-brakes ezisebenzayo, ibe yibhayisekile ekwimeko entle, ibe si-spare tube izibuko zangasemva, isibhengezo, iiphedi zokhuselo elbow and knee pads, iiglavu zebhayisekile cycling gloves. Ezi zinto zenza umehluko phakathi kobomi nobungozi.

Ndinganxiba iimpahla ezikhululekileyo, ndiphathe ukutya neziphuzo, ndimane ndisenza ii-exercises ezincinci rhoqo ukuze ndolule umzimba. Ndingathwala izinto zokuziphumlela.

Ukulayitsha ngaphezulu kwenani elimisiweyo labakhweli kungakhokhelela kwiingozi zobuchwephesha, ubomi bomntu kunye nemeko yezempilo. Kungoko kubalulekile ukuba imithetho yokhuselo ithotyelwe qho ukuze kuqinisekiswe ukhuselo lwabo bonke abakhweli.

Ukhuselo lomntwana kum yinto yokuqala. Ndiyaqonda ukuba imibutho yeeteksi ifuna inkxaso kodwa abantwana bafanele bafike esikolweni ngendlela ekhuselekileyo nethembakeleyo nenokhetho. Ukuba inqwelo yabucala iyimfuneko kwaye ithobela imithetho yokhuseleko, akukho sizathu sokuyinqabela. Inkxaso yeshishini mayihambelane noluntu, hayi ngokunyanzela kodwa ngokuphucula iinkonzo zabantu bonke.

Njengonoteksi bendihlala ndilandela umthetho wendlela. Unoteksi unamandla wokugcina ubomi, ukuphucula igama loluntu, abaqhubi kunye nokwakha ubudlelwane obuhle nabakhweli. Ukunciphisa i-overload yokukhuthaza ukhuseleko, intlonipho kunye nekamva elizinzileyo kwishishini leetekisi.

Ndakhe ndasebenzisa iBolt ndiyokudibana nosapho lwam endalugqibela kudala. Umqhubi weBolt, indoda ethobekileyo, wabelana ngamabali akhuthazayo ngobomi bakhe. Le ncoko yasuka yaba ngamava endiwakhumbulayo kuba yandinika ithemba nenkuthazo. Ndafunda ukuba ngamanye amaxesha abantu ongabaziyo banokuzisa ubutyebi obungalindelekanga ebomini bakho.